Mme kea tseba hore morao tjena re ntse re sokola ka ditshenyehelo tse sa lebellwang. Ke ile ka nka boikgathatso ba ho ya bankeng, mme ka botsa ka tshebeletso ya bona e bitswang overdraft facility. E tshwana le letloha la tshireletso bakeng sa akhonto ya hao. Ha eba re sena tjhelete e lekaneng ya ho lefella ditshenyehelo, banka e ka re kadima yona tjhelete eo. E be ke ntho eo o ka e thabelang?

Motswalle waka kea tseba hore o hloka tjhelete , mme ho bua nnete fela ha ke o kgothaletswe ho ya ho mashonisa. Hobaneng o sa ye bankeng o lo etsa kopo ya personal overdraft? Hobane ka nnete yona e na le ditjeo tse tlase. Wa tseba hore bo matjhonisa ke batho ba jwang, hosane mona o tla ba o lelekisa letsatsi le letsatsi a o batla tjhelete ya hae. Ka nako eno tswala ya teng ke e ngata fela o sa tsebeng na o tlo qala kae ho e patala. Wa tseba hao ka kena ho mashonisa ha ona mohlang o tlo tswang? Hobaneneng hao qeta ho e patala o tlabe o boetse o shota hape. O boele o lo nka e ngwe ke hore e tlo ba ntho e o kekeng wa e qeta. Nna ke ne ke kopa hore o ye bankeng ya hao eo e sebedisang o lo etsa dipatlisiso, mme o ba kope ntho kopo e na e ke o jwetsang yona. Hore ba o fe overdraft ke bona taba ena e le betere ha o ka etsa jwalo.

Motswalle waka hake hane ena na yona qetellong ya letsatsi ke qeto e tlameha ho nkuwa ke wena, empa ntho e nka o eletsang ka yona. Ha o kgetha khamphani bakeng sa kadimo ya ntlafatsa ya le hae, nahana ka dintho tse kang bo sekgahla sa tswala di pehelo tsa ho lefa, di tifiso tsa tjhelete ya kadimo. Di tlhoko tsa dintlha tsa mokitlane, tshebeletso ya bareki, maikutlo, tshireletso, ho fetofetoha ha maemo a licence. Sekgahla se tlase sa tswala, dipehelo tse fetofetohang tsa teng le tshebeletso e ntle ya bareki di bohlokwa. Ho bohlokwa hape ho lekola setumo sa khamphani, mehato ya tshireletso le ho fana ka laesense ho netefatsa boiphihlelo bo bonolo, le bo bolokehileng ba ho adima. Ke tshepa hore wa nkutlwisisa.